Kukukhuthaza abantwana ekhaya ukuba bathethe isiXhosa nasesikolweni bafundiswe bathethe nangesiXhosa. Nakwii-social media, ii-content creators bazame ukuqhuba imixholo yabo ngesiXhosa, kunye neintanethi ibe nayo indlela abantu abanokhetha ngayo ukuba basebenzise isiXhosa.

Iluncedo kakhulu loo nto kubafundi besiXhosa ngoba loo nto iza kubenza bapase kakuhle ngoba isiXhosa ngesona abasiandastenda okanye abasiqonda kakhulu ukodlula zonke ezinye iilwimi. Ithi loo nto umfundi xa efundiswa ngelwimi lakhe lwenkobe angapasa kakhulu abe nolwazi oluphangaleleyo.

Ukucinga ukuba noko eli siko linyhasha amalungelo abantwana, akucingi into yokuba uvalela abantwana amathuba okuba bafunde babe zizinto ebomini? Yintoni ebangela uba ulithande eli siko? Lincedisana njani nabantwana abancinci abatshata besebancinci? Khawundicacisele.

Minazana ithile kuza kwenziwa isiko ngenkomo. Yeyibotshelelwe phaa enkundleni, ukulungiselelwa ukuxhelwa, nto nje inkomo leyo yaqaphela ukuba ndiza kubulawa, yimini yayo yokuxhelwa namhlanje. Inkomo ke zange iyeke yalwa, yadlokova inkomo, yalwa namadoda elali. Babaleka amadoda, oyika inkomo. Yawisa iipali, kukubi. Amadoda ekhwele amathangweni esoyika. Omnye wabo wahlatywa ngephondo wayojika esibhedlele. Kodwa ke yaendapha ixhelwa ekugqibeleni.

Hayi, ndiziva ingathi silahlekelwe ngoba kaloku intombi njengoba ezolotyolwa, ihamba eyoba nowayo umzi. Nto leyo ithi izawujongana nezidingo zomzi wayo. Akuzuba lula ukuba iphinde isihoye ngehlobo ibikade isihoya ngayo, ngokwezemali ke ukutsho.

Isilawula ngendlela eyiyo, ayilawuli ngegqudu, iyabazi abantu kwaye xa into irongo, irongo. Xa ingalunganga, ayilunganga. Umzekelo, ayihambisani nokuthwala kwabantwana. Uyibona ukuba kuhlukumezo lwabantwana. Ungumntu nje ozilungileyo, ofikelelekayo kuye. Uthi noba unengxaki uyokhala kuye, noba unengxaki uyokhala kuye.

Amakrwala xa esanda kuphuma esikhwetheni aqale athwale iqhiya emnyama anxibe ibhatyi nesheti, neebhrukhwe ezikhakhi, nezihlangu. Kuthi xa kuhamba ixesha batshintshe iqhiya bathwale ikepsu xa behamba. Kodwa bathi xa behleli apha ekhayeni kungekho ndawo baya kuyo, banxibe i-overall impahla yokusebenza yasekhaya. Kodwa bayaqaba imbola ebusweni maxa onke.

Ngokuthi bafundise kwaphaa esikhwetheni ukuba eli nqanaba liyadlula and bafikelele kwesinye isigaba sobomi. Akumelanga benze izinto eziphume ecaleni. Akumelanga babulale. Ubudoda ayibobugokra nokubulala abantu. Bafundiswe kwaphaa esikhwetheni bengakaphumi nokuphuma baze ekuhlaleni.

Ewe, ndakhe ndabona kumabonakude ingumtshato ophakathi kohlanga lwabeZulu nabeXhosa. AbeXhosa benxibe izikhakha abeZulu benxibe izibhetshu. Iingoma zona zingafani. AbeZulu bephethe izipho or iziphiwo. AbeXhosa bephethe iibhokhwe. Umtshakazi ephiwa imali ngabeZulu, imali engamaphepha incanyathiselwa kuye.